Kobo ena ya rona ke e nngwe e etsang hore re kgone ho bonahala hore ke rona Basotho. Mme re hloka ho dula re apere ka matsatsi ohle hore ba kgone ho bona re wela merabeng e feng. Empa le kantle ho kobo ntse re na le katiba e re ka e tenang e bitswang . Mme katiba eno ya tsebahala hore ke katiba ya setso ya Basotho. Bomme ba ka kgona ho kenya dishweshwe ba kenye le tsona dithithana hore ba kgone ho bonahala ke Basotho. Hobane re a tseba hore ke e nngwe ya diaparo tse kenywang ke Basotho. Ha e le rona bontate, kannete kobo ntse re e hloka hore re akgela mahetleng mona, ba kgone ho bona hore re wela morabeng o feng. Hobane ke rona Basotho re kgaba ka setso sa rona, re kgaba ka setso sena sa rona sa Sesotho se le kobo ena ya rona e leng e nngwe ya karolo tsa rona tsa setso.

Ka nnete yona ha ya tlameha ho etsahala. Ba bo mme ba tene haholo ha ba ya boithabisong. Hobane motho wa mme ke motho a tlamehile a hlomphe mmele wa hae, mme a dule a o patile ka ka nako tsohle. Hobane mmele wa hae ke enngwe ya ntho tsa bohlokwa ho yena. O tlamehile a pate dibaka tseo, a tlamehile a di pate. Jwalo ka ha ne re tseba ho ya ka setso a pate moo a tlameha a pate teng, a tenne ntho tse tlang mo tshwarang hantle, e seng ba nne ba tene ntho tsena tse hlahisang ditho tsa tlamehile di hlahise. Ee yona e jwalo. O tlamehile ba tene hantle ntho tse ka tlase ho mangwele ba tene ntho tse fihlang mahetleng mona le tse fihlang matsohong mona tse telele tse kgonang ho pata mmele ya bona, mmele ya bona e dule e bolokehile ka matsatsi ohle.

Ee, ke bona fashion-e ena ya matsatsing ana e tlisa tekatekano. Mme e etsa dintho di bonahale hantle pakeng tsa batho ba bomme le bontate. Hobane re na le tse ding tsa diphahlo tse leng hore di kgona ho tenwa ke batho ba bomme. Ebe di kgone le ho tenwa ke batho ba bo ntate. Jwale nthweo e tlisa tekatekano. Re kgone ho bona hore re le batho re a lekana, empa fela re fapana ka baka la botona le botshehadi. Empa ha e fihla ditekatekanong re batho kaofela re a lekana. Re kgona le ho nahana ka ho tshwana. Ee, ke bona e le ntho tse hantle. Ebile nna ke kgema le dinako, ke bona e le ntho tseo re hlokang hore re di hatelle haholo metseng ya rona.

Ntho ya pele e ke e etsang ha di kena ka lebenkeleng, ke ya ho batho ba sebetsang lebenkeleng. Mme ke ke ke ba botse hore ntho tsa ntho e itseng ke tlo di fumana kae. Hobane nna ke feela hore motho o batla ntho ya ntho e itseng. Jwalo ka di-cocomelon tsena ke di-Ben10 ke di eng ke di eng. Batho ba lebenkele ba mpe ba mpontshe hore ae ke tsena ke di fumaneha ka monana. Ba mpontshe hore ena ke yona e bitswang eng. Ena ke ena e bitswang eng, mme ke kgone ho bona hore ke mo kgethela e feng e tla bang ntle. Empa mara e be le setshwantsho sena se monga sona a se batlileng hore se be teng nthweng ya hae ke kgone ho se fumana.

Ntho e re ka e etsang ya pele ya kgutlisetsa dintho setlwaeding ke hore re kgutlele mane mono, re reka lesela lena la fabriki teng. Mme ho etswe diphahlo tsa rona ka lesela leno le nepahetseng le theko e lokileng ya theko e hodimo e bapisang setso sa rona re bape ka sona. Hobaneng matsatsing ana phoso e etsahetse mane moo re kileng ra batla ho imatahanya le batho bana ba e leng makgowa. Mme ba etsang setso sa bona se tswang kwana, ko ba tswang teng ho mese ho mawatle ka kwana. Jwanong ya ba batho ba rona se ba batla ho nka seo se ba se etsang, ba lebala moo rona re tswang teng ka setso sena sa rona. Jwalo ke nahana ho tlamehile re ikhopole re tswa kae re kgutlele mane mo ne re sebedisa fabriki e nepahetseng.

Ntho e etsang re qeteletse re ska kgona ho apara diphahlo tsena tsa rona tsa matjhaba, ke hobane diofising mona mo re sebetsang teng. Ba na le melaotheo ya bona ya hore motho o hloka ho apara ka tsela e jwang. Jwanong ka tsela ena, ha re kgone ho ka tena phahlo tsena tsa rona tsa meetlo. Jwanong ko hobane bona ba kgolwa hore ha o le mosebetsing, o tlamehile o tene tsena tsa sejwalejwale. E leng disutu le ntho tsena tsa matsatsing ana, re kenye di tahi ba bona e le hantle ha o nepahetse ha o le mosebetsing hore o tene ka tsela eno. Kantle ho mono ha e ne se melao ena. Ke nahana ba bang ba batho bana ka ba bona ho le hantle ha ba ka tena ho ya ka setso sa bona ka matsatsi yohle.